Ndingakhetha le ndlu eneintanethi incinci injalo kuba i-intanethi lunxibelelwano, iyanceda. Ndingakwazi uthetha nawo wonke umntu okhoyo ondifuna uthetha naye yaye ndingangena kwi-intanethi ndibukele izinto ezifana nooYouTube, ndincokole nabantu kooFacebook nooWhatsApp. Inganceda kakhulu.

Ewe ndiyazifunda iindaba digital media. Into eyenza uba ndifunde kuyo iindaba kwi-digital media yile nto uba iyakhawuleza ufikeleleka, isefowunini yaye xa ndikwindawo eneintanethi okanye eneWi-Fi, ndiyakwazi ukhonektha ndifunde iindaba ngoko nangoko. Andidingi uba ndide ndilinde iindaba zango-seven zakumabonakude.

Andinova kakuhle, ndingava kabuhlungu kuba kuzawuba ngathi ndichithe imali yam ndathenga into endingazukuyisebenzisa. Kodwa ke andiqondi uba ingade ihlale iveki yonke ndingakayisebenzisi. Ndingayisebenzisa isikakhulu ukujonga i-social media nobukela ii-videos kuYouTube.

Ewe, khona ukwanda kwamajelo onxibelelano neintanethi kunalo igalelo. Kodwa ke nto entsha endiyibonayo konomathotholo basekuhlaleni, into eyenzekayo kwezo zikhululo baqale usebenzisa la la majelo amatsha onxibelelwano Facebook Live, TikTok, ukwenzela uba bakhulise abalandeli babo. Ke ngoku bakhulile abasenabalandeli basekuhlaleni qha kodwa nabanye abalandeli bakwezinye iindawo. Xa ngabe bekwazi ukwenza i-content efuna ubukelwa ngabantu, babanalo ithuba lofumana abantu abatsha abazobukela iinkqubo zabo.

Ndicinga ukuba iWi-Fi yoluntu idalelwe unceda uluntu yaye ke ngoku iYouTube ayilo ncedo yi-entertainment. Yiyo le nto ndicinga uba yinto elungileyo leyo. Qha into ebalulekileyo makuvuleke ii-websites okanye iincwadi ezibalulekileyo yaye ezizawunika uncedo oluntwini ezinjengooLinkedIn ukwenzela uba kukhangelwe imisebenzi, ezinjenge-government websites, ukwenzela abantu bafumane ulwazi ngokwenzekayo kurhulumente.

IWi-Fi kawonkewonke ayikhuselekanga ngokuba umnikazi okanye i-admin yeWi-Fi iyakwazi ujonga iiwebhusayithi oya kuzo. Yaye xa ijonga ezo webhusayithi zivela ziyinto ekuthiwa yi-clear text. Uyakwazi ufunda, so xa ufaka iphasiwedi uyakwazi ubona uba iphasiwedi yakho ithini, ke ngoku uyakwazi ugqibela eloga in kwizinto ongene kuzo. Xa umhlawumbi usenza i-cellphone banking uyakwazi ujonga i-username nephasiwedi yakho. Xa uya kwiiwebhusayithi ezithile uyakwazi uzijonga ezo webhusayithi akutrekhe uba ufike wenzani kwezo webhusayithi.

Ukuba bendinelo thuba lobhala bendingabhala ngebhola yombhoxo. Nguwo umdlalo endiwuqondayo, yaye futhi ngumdlalo endiwuthandayo, endiwubukelayo qho xa ndifumene ithuba. Ke ngoku ingangumdlalo lowo endibhala ngawo. Yaye ne-rugby club yalapha ekuhlaleni ndidlalela yona ngempelaveki xa ndifumene ithuba. Ke ngoku ndicinga uba ndinganolwazi oluphangaleleyo ukubhala ngaloo mdlalo.

Ndicinga ukuba isithuthi sasimahla siso endingasikhetha kuba asinawunceda mna ndodwa singanceda uluntu olunintsi, yaye wonke umntu onofumana angafumana uncedo apho. Kodwa iWi-Fi yasimahla inganceda nje abantu abanee-smartphones abanee-devices ezikwazi ukhonektha kwi-intanethi qha. Kodwa ke isithuthi esifana nebhasi okanye uloliwe singanceda uluntu lonke, singakhethi.

Mna ndithanda umamela i-album yonke iphelele. Into eyenza uba ndithande umamela i-album ndiyibona ingathi ndikwazi umamela iingcinga zomculi ziqala zide ziyofika esiphelweni ngelo cwecwe lakhe lomculo alenzileyo. Yiyo le nto ndithanda umamela i-album kuba ndimamela icwecwe lonke lide liyophela.

Ndithanda ubukela iNetflix kuba inohlungehlunge olunintsi lweenkqubo yaye ndingabukela ii-film okanye ndibukele iishowu. And into ebalulekileyo kuba ishowu ndiyakwazi uba ndibukele ii-episode zibe nintsi ngexesha elinye ndide ndiyigqibe isizini ndihleli, ndiyayithanda loo nto ke. Yiyo le nto ndithanda ubukela iNetflix okanye iShowmax, nayo inazo iinkqubo ezinjalo. KwiShowmxa ndithanda inkqubo ethi Adulting, kwiNetflix ndithanda inkqubo ethi i-The Blacklist.